Nṋe sa rabulasi ane ndavha mulimi ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri ndi sedze mutsho tshifhinga tshoṱhe ndi dzulele u sedza mutsho tshifhinga tshoṱhe uri ndi kone u ḓivha uri matshelo ḽi kho tsha ḽi hani ndi kone u ḓivha uri ndi vhudza vhashumi vhafhiyo uri vha ḓe mushumoni na vhafhiyo vha songo ḓa mushumoni. Zwi thusa na kha musi ndi tshi puḽana uri matshelo hu kho ṱavhiwa mini hu kho tea u bvisiwa mini fhasi zwi nthusa nga maanḓa u ḓivha mutsho ndi zwa ndeme sa rabulasi sa matavhi ndi tea u ḓivha uri mutsho wo ima nga nḓila ḓe kha iyo khalaṅwaha ine ravha khayo.

Mbuelo dza u ḽa ḽethasi ndi dza uri u dzula u na mutakalo wavhuḓi, futhi u dzula u na maḓi muvhilini ngauri ḽethasi yo ḓala maḓi wa dovha hafhu ha vha na vithamini A.

Zwine ra tea u zwi sedza u vhona uri zwifuwo zwawe zwi na mutakalo kana hu na zwine zwa kho khakhea ri tsheka mukumba kana lukanda lwa lwa tshi lwa zwifuwo kharali zwifuwo zwo takala zwi vha na mukumba wa vhuḓi wo u penya zwa dovha hafhu wa vhona na pfulo dzine dza ḽa kuḽele na kunwele kwa maḓi uri zwi na pfulo zwo takala zwifuwo zwi na mutakalo wa vhuḓi ndi hune wa kona u vhona hone kharali tshifuwo tshi tshi dzula tsho eḓela tshitalula zwiṱukuṱuku tsha ḽa tsha dzula fhasi tsha eḓela zwi sumba uri tshifuwo a tsho ngo takala.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona hu songo tendelwa, uri muthu muṅwe na muṅwe a fuwe ostrich nga ngomu bulasini yawe a si na mabambiri o fanelaho a bva kha muvhuso nga uri ostrich i wela kha phukha dza ḓaka so zwi to amba uri a i ngo to tendelwa tshoṱhe uri i dzule yo valelwa ndi zwa ndeme uri muthu a wane mabambiri o teaho o fanelaho u bva kha muvhuso uri a kone u langa ostrich.

U fana na miri ya no nga dzi thobela murobeila muri wa thobeila u ne u wanala hanefha dzi ḓoroboni ine ra tshi nga i shumisa u bveledza mitshelo minzhi ye na anga ita zwiḽiwa.

Zwimelwa zwine a zwi faneli u linwa nga khalaṅwaha ya dzimvula ine ya vha tshilimo na luṱavula ndi muroho wa mutshaini muroho wa mutshaini.

Tshenzhemo ine nda nga ifha vhalimi vhaṱuku vhane vha kho to thoma u lima tshipinisi ndi ya uri tshipinisi tshi ṱavhiwa kule nyana na kule hu tou vha na tshipeisi uri tshi tshi hula tshi pakate tshi ite zwavhuḓi zwi songo u pinzana uri tshi songo vha na mutshenzhe khatsho hafhu tshipinisi tshi sheledziwa masiari husi vhusiku.

Mushumo wa manngo yo fhambana fhedzi mushumo wa manngo une wavha wa nṱhesa kha nṋe ndi wa u bveledzisa zwinwiwa zwine zwa vha dzhusi.

Zwine zwa tea u itiwa u itela u thusa miṱa u ṱavha u ṱavha mabulasi maṱuku ane a ḓitike ḓitika tshavha zwavho ndi u dzhia murado muthihi muthihi kha miṱa yeneyi i ne ya vha na mabulasi vha ye u pfhumbudzwa nga ha u ṱavha na u alusa na u kwama zwimedzwa na u ṱhogomela zwimedzwa ndi hone vha tshi ḓo kona u vhuya vha tshi ḓo pfumbudza vhaṅwe uri zwimedzwa zwi farisiwa hani kana zwi tea u medsiwa hani.

Kholomo ndi dza ndeme nga maanḓa kha sekhithara ya zwifuwo nga uri dzi bveledzisa mafhi a ne a ḽiwa shango ḽoṱhe mafhi ane a bveledzisa zwithu zwo fhambananaho dzi yogathi, tshizi na khadela.

Muroho wa muxe vha tshi u ṱavha vha thoma vha vusa mavu awo vha ṱanganyisa na manyoro vha ḓa hafhu vha vula dziforo vha vula dziforo vha tshi fhedza vha aths dzi drip dzavho kha dzi foro dzavho vha tshi fhedza vha dzhia dzi mbyanana dzavho dza muxe vha ya vha dzi ṱavha fhethu hoṱhe hafho kha dzi founu dze vha ita zwone he vhagwa hune vha bva hone dzi foro vhaḓa vha vha vha tshi fhedza vha thoma hafhu u mbyanana dza muroho wa muxe.

Ndi mushumo wa mveledziso kana wa u pfhumbudza vhaswa zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhulimi uri vha kone u ḓidzhenisa kha vhulimi tshifhinga tshoṱhe, vha ḓivhe uri vhulimi ho ima nga nḓilaḓe kana vha tea u ita zwithu nga nḓilaḓe.

Zwi nga, zwi nga thusa nga maanḓa, zwi nga thusa nga maanḓa uri vhaswa vha kone u ḓivha nga vhukoni ha vhulimi ngauri vha ḓo vha vha tshi khou zwi guda nga ḓuvha na ḓuvha nga kha didzhithala dza dzavho, zwi nga thusa nga maanḓa ngori ndi zwone tshileludzi tsha zwithu zwinzhi kha didzhithala.

Ni thoma nga u lugisa zwishumiswa zwoṱhe zwine na ḓo zwi ṱhoga musi ni tshi thoma u u u ita u hulisa zwimela zwaṋu, ni tea u u u u sumbe, u dzula no ita mbetshelo ya zwo teaho na u lugisa fhethu hune na khou tea u u u u ita hone zwimelwa zwaṋu, u fana na manyoro, maḓi, ndi zwithu zwine zwa tea u dzula zwi tsini, zwi hone.

Vho no ita uri ndi ndi lenge kha u ita mishumo ya vhulimi ngauri tshishumiswa tshe ndo vha ndi khou tshi shumisa u u bommba maḓi zwa zwi khou shumisa mapfhura a zwivhaswa, zwo vha zwi songo leluwa uri ndi ite, ndi ite zwithu nga tshifhinga kana ndi sheledze miroho yanga nga zwifhinga. Zwi ḓa kha sia ḽa vhulimi ngauri zwivhaswa zwo vha zwi khou ḓura so ndo vha tshi tou vha na tshifhinga tsha uri ndi ḓo sheledza lini na lini, ndi sa sheledzi nga kha ḓuvha nga ḓuvha.

Ndi mushumo wa u sumbedza uri vhashumi ndi vha ndeme hone vhashumi navho vha tea u vha na dzipfhanelo dzoṱhe dzo teaho uri vha kone u ita mushumo wavhuḓi tshifhinga tshoṱhe vha shu vha vha vha vha vha madzangano vha ita mushumo muhulwane ende mushumo wavhuḓi wa u lwela pfhanelo dza vhashumi vha tshi tshi vhanga nyana.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou ḽa dzi WeetBix, ndi tshi dzi lugisela ndi dudedza mafhi anga, nda shela na swigiri, ndi tshi fhedza nda kona u panga zwi dina zwanga zwivhili zwa WeetBix nga ngomu mafhini nda kona hafhu u ḽa.

Mutsho u si wavhuḓi u kwama vhukoni vhukoni ha vhashumi vha bulasini ngauri vha balelwa u ita mushumo wavho zwavhuḓi, zwi tshi bva kha uri mutsho ndi mutsho wanga wa nga nḓilaḓe, tshifhinga tshoṱhe u tshi shuma bulasini hu tea u shuma bulasini hu na mutsho wavhuḓi, ḓuvha ḽi tshi khou fhisa zwavhuḓi kana ḽi khou dudela zwavhuḓi uri vha kone u ṱavha kana u ṱahula bulasini kana u ṱhogomela zwifuwo henefho bulasini.

Uri hu sa vhe na u tsireledzea ha mishumo kha vhashumi vha bulasini ndi nga musi bulasi i khou balelwa u ita masheleni o teaho uri a kone u badela vhashumi vha hanefho bulasini. Zwine zwa ita uri mishumo i sa vhe yo tsireledzea ngauri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hu nga ḓi pfhi kha vha vhe vho ima kana vha vhe vho vho litsha mishumo nga mulandu wa musi hu songo vha na thandela yo teaho kana hu songo vha na masheleni o teaho ane a ḓo kona u holela vhashumi.

Zwiimo zwi ne vhashumi vha bulasini vha ṱangana nazwo ndi zwiimo zwa mutsho wa u fhisesa, vha shuma ḓuvhani ḓuvha ḽoṱhe, vho ima, vho kwatama hanefho ḓuvhani lune zwi kwama mitakalo yavho nga nḓila yo fhambananaho.

U vha hone ha vhashumi zwi kwama tsheo dzanga zwavhuḓi uri ndi ḓivhe uri zwa zwino ndi na vhashumi vhane vha nga nthusa u ṱavha, nda dovha hafhu nda vha na vhashumi vhane vha ḓo thusa u kaṋa, ngazwo ndi tshi ri zwi a thusa nga maanḓa, zwi a thusa nga maanḓa.

Kha vhupo hashu mbudzi i shumiswa sa ṋama, i shumiswa sa ṋama, vhathu vhane vho fuwesa mbudzi vha i shumisesa ṋama, ri shumisa mbudzi sa ṋama fhedzi vhathu vha fanela u humbula, u humbula nga u fuwa mbudzi ngauri mbudzi i a kona u tshila fhethu hune ha vha uri a hu na mahatsi manzhi na fhethu hune ha vha na mahatsi manzhi. Ndi tshiṅwe tshifuwo tshine tshi kona u tshila fhethu hoṱhe tshilimo na vhuria na fhethu hune vha uri a hu tou vha na maḓi manzhi mara hu ne ha vha na maḓi ane dzi a kona u ṅwa.

Bannga dza mbeu dzi thusa hani u tsireledza tsireledzo ya zwiḽiwa kha thutshedzo dza kilima, tshutshedzo ya kilima dzi thusa uri na vha na, na ḓivha uri hu khou vha na u tshintsha ha mutsho kana hu khou vha na u tshentsha ha zwithu, ni a ḓivha uri hu na zwi zwimedzwa zwine nda nga zwimedzwa na zwi ḽa nga murahu ha miṅwaha minzhi, sa tsumbo mafhuri, dzi nḓuhu, ndi zwithu zwine a zwi ṱavhanyi u tshinyala zwine nda nga zwi zwi ṱavha na zwi ṱana na dovha futhi na zwi vhea for tshifhinga tshilapfhu zwi sa tou, zwi si khou tshinyala.

Ndi khaedu dza uri vhone ndi vhashumi vha bulasini a vho ngo ḓiṅwalisela kana a vho ngo ṅwaliswa uri vha vhashumi, vha nga kona u ḓiṅwalisela uri vhone a vha vhashumi uri vha kone u wana zwo teaho kana magavhelo o teaho.

A zwi ṱuṱuwedzi nga tshithu ngauri vhunzhi ha vhupo ha ḓoroboni a ni koni u ita vhulimi kana u kona uri ni kone u ita zwiṅwe zwine zwa ḓo vha zwi khou kwama vhulimi ngauri ni tou vha na fhethu hukene hune ha vha hu huṱuku unless kharali ni tshi ḓo tea u wana bulasi ine a ḓo kona u lima khayo hanefho kha vhupo ha ḓoroboni.

U tshinyala ha vhuendi ndi iṅwe khombo dza nṱhesa dzine dza itea musi zwi tshi kwama ha u tshi khou ṋea zwiḽiwa na tsireledzo ya zwiḽiwa, hu na fhethu hune vhathu vha kona u u imisa maṱiraka uri a sa ye huṅwe fhethu uri zwiḽiwa zwi gume hanefho.

Vhaswa vha ṱoḓa u pfhumbudzwa uri vha kone u ḓivha uri vhulimi ha musalauno ho ima nga nḓilaḓe vha kone u pfhumbudzwa na u ḓivha uri hu itea mini kha sia ḽa vhulimi.

Vhatholi vha nga zwi vhona musi vhaswa vha tshi khou sumbedzisa u vha na dzangalelo ḽa u tama u ita zwa vhulimi uri vha kone u ḓivha uri vha kone u mu thusa na u mu pfhumbudza uri u na lutamo na lufuno lwa u ita.

U ṱhogomela mvula nga u dzula wo sedza mutsho tshifhinga tshoṱhe na u ḓivha uri kha ino khalaṅwaha ine ra vha khayo hu ḓo vha hu khou itea mini zwi tshi ḓa kha sia ḽa mvula na uri mvula i ḓo ṋa lini na lini, zwi a vha zwi khou sumbedza kha dzi thekhiniki.